Go romela madi ka founu go monate, gonne motho ga a kitla a ema di-line tse telele gore a kgone go romela motho madi. O tobetsa founu, o patela madi a le mannyane fela gore ba a tsee, ka foo madi a kgona go fitlha kwa dinageng tse di farologaneng.

Ba ka kgona go ka thusana fa go romelelana madi sentle, fa batho ba itse gore go tlhokega eng gore go diriwe jaana, go ka rarabololwa dikgotlhano di le dintsi le dikgoreletsi.

Di amana thata, gonne banka e nngwe e ka se kgone go go tshepa ka madi a yone, gonne go na le dikoloto tsa kwa morago.

Go botlhokwa, gonne ga wa tlala-tlala thata, ebile motho o tshwanetse a be le pelotelele ka fa a neela madi a gagwe kwa mafelong a mangwe.

Ke ne ke ka mo thabela, gonne o tlile go ka kgona go dira madi.

Ke dilo tsa go tshwana le gore madi a tlile go ka kgona go ya kwa dimo, a namelele obe le madi a le mantsi.

Ba tshwanetse go ka ba ba tshepana ka tsela tse tsotlhe, mongwe le mongwe a itse gore ga o a tlela go diriwa madi, ba tlile go baya madi ba le botlhe, ba tshepane sentle.

Dikotsi ke gore fa madi ano a ka fela, go ka kgona go dira jang ka foo. E nngwe ntle e ke gore madi ano o ka kgona go a dirisa sentle, o bule kgwebo e tla kgonang go kenya madi.

Gonne go le gontsi motho a adima madi, madi a na a batliwa a le mantsi a nameletse ka palo e rileng ka foo motho o fitlhelwa a palelwa ke go patela madi.

Go dirisiwa ga di-mobile money market platforms go thusa batho ba le bantsi, gonne o kgona go romela madi kwa mafatsheng a mangwe ka nako e nnyane.

Go le gontsi, go tlhokega pampiri ya matsalo ya motho yo a bulang akhaonto ya banka.

Tlamehile ba ye kwa bankeng ba botsise, kapa ba nyakisise, ka foo ba ka kgonang go adima madi ka teng.

Ke ya kwa bankeng ke a ba botsa gore ke dirile phoso ka foo, ke kopa ba lokise phoso e ke dirileng.

Fa gole jalo, o a amogela, gonne ga gona selo se o ka se dirang kapa go ka ithuta yone, o e kgone o dire madi sentle.

Gonne batho bangwe ba ka kgona go e dirisa o sa itse.

O ka fitlhela motho a palelwa ke go patela madi a a adimileng, ka foo o fitlhela banka kapa motho a tsaya diphatlho tsa ena motho yoo.

Tlamehile ke itse gore madi a ke a adimang kapa ke a beeletsang, a tlo kgona go boa a na le neeletsano e kana kang.

Ba ka kgona go ka kry-a madi e le a mantsi fa ba boloka madi a bone, gonne madi a bone tlebe a mantsi, ka foo ka nako ya gore ba tseye madi ano ba a busetse mo go bone tlebe a nameletse tota.

Gonne tlebe ke sale o monnyane, ke sena kitsiso ya gore go batliwang kapa go dirwa eng.

Tlamehile ba itse gore go tlo batliwa eng kapa eng, gore ba kgone go ka tsaya madi a le a makana go ka bula banka.

Fa ke na le madi a e leng gore ke tlhaga ntse ke na le one, ebile ke a tlaleletsa, ka foo nka se kgone go ka tsaa madi a le mantsi, gonne tlebe ke bolokile madi sentle.